Engicabanga ukuthini, indlela yokuthuthukisa izinkonzo zezokuthutha abadala abangase bengazazi ukuthi kube khona abantu abathunyelwayo bakwazi ukuthi bayokhulumisana nabo umlomo nomlomo babazisa ngalezi ezinye izinkonzo zokuthutha.

Ubuchwepheshe obungasetshenziswa kubo izindlela zokuxhumana njengokuthi babafonela mathupha, bakhulume nabo babazise ngokuthi ikhona nale enye indlela le ye-shuttle eyokuthutha.

Ama-shuttle, indlela angashintshwa ngayo ukuze akwazi ukuthi ahlalise abantu abadala abakhubazekile, ukuthi kushintshwe indlela izihlalo kube khona izihlalo ezisuswayo, okanye izihlalo zibekwe zibhekane kunokuthi kube khona esinye isihlalo phambi kwesinye ezibheke endaweni eyodwa. Zibhekane ukuze kuzovuleka isikhala esizokwazi ukuthi sibangenise kahle. Kwakhiwe phecelezi i-ramp. Uma ngabe umuntu ezithola ehamba ngenqola, akwazi ukuthi aphusheke kahle kule-ramp le.

Engiye ngikuqaphele ukuthi ayaye abe maningi kakhulu amabhasi ngezikhathi zasekuseni kanjalo nasezikhathini zantambama lapho abantu besuke bephithizela beya bezama ukufinyelela emsebenzini okanye ezikolweni. Sengathi esikhundleni sokuthi amabhasi avele anyamalale okanye athathe isikhathi eside ngaphakathi, phakathi nendawo lesi sikhathi lesi esingekho matasa sona. Sengathi mhlampe angahlukana ngamahora amabili okanye ngehora nengxenye yehora.

Akukho lula nhlobo, akukho lula sengathi kungenziwa imizamo. Iminyango efanele kahulumeni ifake uxhaso, ikakhulukazi ezindaweni lezi ezingenawo amabhasi. Ifake uxhaso ukuze bezokwazi ukuthi nosomamatekisi bakhe indlela yokuthi abantu abadala abahamba ngama-walker kanye nezinqola, ama-wheelchair, bazokwazi ukuthi bafake bakwazi ukuthi bahambe ngendlela elula nabo njengaba bonke abanye abantu. Amabhasi analo lolo hlelo, amabhasi kahulumeni, ikakhulukazi, kepha nakhona kungandiswa inani.

Ngokucabanga kwami, uma ngabe uhulumeni engaqikelela ekutheni kulabo abakweletayo abaqhubi bezimoto abakweleta izimali zamawaranti, izimali zama-fine. Uhulumeni agxile kakhulu ekutheni azikoleke lezo zimali kube yizo lezo zimali ezizokwazi ukuthi zixhase ukuze kuzoncipha iy'mali ezikhokhwa kuma-toll.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile kunoma yimuphi umuntu okudingeka ukuthi akhiphe imali ukuthi yonke izindleko lezi ezenza ukuthi kufunwe imali kuye zihamba kanjani, zithini, ukuze yonke into izokwazi ukuthi ihlale obala. Kungabi khona ozobona ngathi uyaxhaphazeka.

Hhayi ngibona sengathi kwanele lokho okwenzekayo, akukho okudinga ukuba kushintshwe. Zihamba nje ngendlela engibona engathi iyona efanele efanelekile.

Ngibona sengathi kufanele ukuthi amabhasi awalungiselele amahora aphakeme ukuze kungabi khona isikhathi lapho abantu bezoma belinde ibhasi. Uthole ukuthi sebeme ulayini omude, balinde ibhasi nayo ezofike ithathe abamubalwa ibashiye abanye abaningi. Sengathi kungakhishwa amabhasi amaningi ngalezo zikhathi.

Ngokwami ukubona ngibona sengathi kuhamba kahle, ayikho into engiyibona engathi ibalulekile ukuba ishintshwe. Kuhamba kahle kakhulu.

Engikubonayo, uma ngabe kungaqedwa izindleko zabaqhubi bamaloli athwala impahla. Ngibona sengathi kungaba umthelela omubi kakhulu ngenxa yokuthi izindleko zomgwaqo uku-maintain-a isimo esihle somgwaqo sizontenga ntenga okuholela ekutheni kube ney'nkinga ey'ningi kubaqhubi nje bomgwaqo jikelele. Okuhle ngibona sengathi kuzosiza ukuthi babe baningi osomabhizinisi ababona ukuthi kuyithuba elihle leli lokuthi bathuthuke emabhizinisini nasezimalini ngoba izindleko zizobe zingasekho ngendlela ezingakhona manje.